Ntatemoholo, nna ke nahana hore ho bohlokwa haholo ho ya sepetlele ka nako tse ding. Hobane ha se dintho kaofela tse tla rarollang ke meriana ya Sesotho. Kannete nna ne ke re o leke hore o shebe mahlakore a le mabedi ya ho ya sepetlele le ya ho sebedisa meriana ena ya Sesotho.

Moahisane Thabo, jwalo ka ha ke ntse keo bona ka mehla o ntso kgohlela tsatsi le letsatsi. Ke bona ho le bohlokwa haholo hore ke o tsebisa hore meriana ena ya TB o tla tlameha hore oe nke, oe nwe ka mokgo ba o fileng hore oe nwe ka teng sepetlele. Hoba ha o sa e nke hantle, o tlo fellwa ke matla, o tlo fetisetsa le batho bao dulang le bona lapeng, e be hape o tlo shwa.

Tender ena ke e sebetsang sepetlele sa private, ke tender-a e batlang batjha ba e lo reng ba tlo sebetsa haholo, ba tlo shebana le dijo tsa bakudi sepetlele. Ke bona ba tlo netefatsang hore bakudi ba jele kapo ha ba ja. Ke bona ba tlo netefatsang hore bakudi ba ja hantle ho ya le ka mokgo o tlameha ba je ka teng jwalo ka e le bakudi ba tshwerwe ke malwetse a fapa-fapaneng.

Ke sebedisa meriana ya setso hobane ke hotse ntse ke e nwa. Ke hodisitswe ke nkgono oo e leng hore o ne a tshepa haholo ho meriana ya setso. Kajeno ke motho o e leng hore le nna ke ya reka meriana ya setso. Ebile ke rekela le ngwana ka, re e reka di-chemist-ing tsa setso hona hae mo.

Ke bona e le ntho e ntle haholo hore ho rutuwe ka tsa thobalano dikolong. Hobane e ruta bana ba rona hore ba kgone hore ba tsebe seo ba se etsang ha ba kena ho tsa thobalano. E ba ruta le hore ba kgone ho itshireletsa ho tsa thobalano, le hore ba se ke ba kena ho tsa thobalano pele ha nako. Hobane rona re ne re hloka tsebo, re ne re kena feela re sa tsebe se re se lebellang ho tsona tsa thobalano. Ke ka hoo re hlakaneng le mathata a le a mangata. E ba dimpa di ba di ngata, ho ba le bana ba re ne re sa ba lebella.

Kannete a ke bone hore thuto ka lebollo e ka kenyelletswa dikolong tsa rona. Feela ke bona e le nthwe ntle ha e ba ba ka e kenyelletsa thuto ya lebollo, hobane ke bana ba bangata ba hlokang tsebo ka lebollo, hobane ho na le ba e tshabang. Le ho nahana ka lebollo kapa ho ya hobane ba utlwa dintho e be ha ba so rutuwi ka tsona. E ba ntho tse ba di utlwang feela ka tseleng.

Nka netefatsa hore ho ba le meriana e lekaneng ka hare ho sepetlele. Nka etsa le hore ho be le transport-o e tlohang sepetlele seo, ho ya ho se seng le hore ba kgutle hae hantle ntle le hore ba tsamae tsela e telele. Hobane motho a kulang ke motho a sa hlokeng hore a tsamae leeto le letelele feela ho lata meriana ya hae.

Dumelang ke sepoleseng mona? Ke batla ho tlaleha batho ba shopo ena ho ba ba iketsetsa meriana e seng molaong. Hore ke thole ka meriana ena, ngwana heso na rekile meriana eo teng moo, e itse ha ke e sheba ka bona hore meriana ena ke yona e sa hlokahale, ebile ha e molaong. Ke kopa hore le tle ka potlako hle.

Bana beso le ya tseba hore dipetlele di teng tse molaong, tse tse etswang ho qhala mpa. Jwale tsena tse dulang ntse di anehilwe di papatswa hohle toropong mona ha se tsona. Tsena di tlo o isa lefung la hao hobane batho ba na ha ba molaong ebile le seo ba se etsang ha ba se tsebe kannete. Jwale ke le eletsa feela hore le ke le shebe pele le etsa dintho, hoba le tatile hobane le batla hore le qhale dimpa.

Mmuso o entse ka ho tlala haholo ho ho hlokomela batho ba fokolang. Mmuso o ba etseditse ditulo tsa bona ko dipetlele, ditulo tsa bona ka hare ho ditekisi, ditulo tsa bona le plekeng di tulong tse ngata lefatsheng mona. Ebile mmuso o etseditse hore ba kgone ho thola tjhelete ya batho ba fokolang hore e tlo kgona hore ba thuse. E etsetse hore bophelo ba bona bo nolofale.

Ke bona hore seo se ka thusang hore ho be betere hore batho ba kgone ho fihlella dipetlele. Ke hore hobane toropo e hole, ke bona hore ho ka ba betere, ha o ka ahiwa di-clinic e teng motseng, hore batho ba mo motseng e be ba kgona hore ba fihlelle ho ya di-clinic-ing hobane di tla be di le haufi le bona, ba se, ba sa ye hole toropong.

Batsofe ba bangata mona ke dulang teng. Ho etsahala ntho e sehloho haholo ho bona. Ho etsahala ntho e bohloko haholo ya hore ditloholo di nka tjhelete, di tsamaye di e nwe kapa di e je tjhelete. Ba kgutle ba bua maka hore tjhelete eno e nkuwe ke mashodu kapa ba ba tshwere dipoo.

Nna ha ke motho o sebedisang dithibela pelehi. Feela kannete e ka ba ntho e thusang haholo ha e ka ba ntho e dulang e fihla mo motseng ka nako tsohle, Ba fe batjha ba fe le batho ba bang dithibela pelehi hobane di ya hlokahala jwalo ka ha mo motseng ho tletse bana ba bangata, ba nang le bana. Le bana ba bangata ba sa hlokomelweng ba e leng hore ba dula hae, ba lapile ba se na dijo. Ba dutse ba sa apara le ntho tse jwalo.